Iyakunceda ngoba ke usuke umzimba wakho uvocavocekile ngalo lonke ixesha.

Eyona nto ethandwayo eMzantsi Afrika yibhola. Akho sikolo esinganayo ibhola kuye loo nto namantombazana ayakwazi ukuyidlala nabafana bayakwazi ukuyidlala. Abantu abanintsi bathatha inxaxheba ebholeni apha eMzantsi Afrika.

Ingaba nguLucas Radebe. Kuye uLucas Radebe zakeyikhapteyini yaBafana Bafana kudala. Nangoku abantu abanintsi basajonge kuye, kuye yiloo nto ndingathi ngoyena mzekelo omhle kwintshatsheli yezemidlalo apha eMzantsi Afrika nokuziphatha kwakhe.

Umdlali endimthandayo webhola nguSimphiwe Tshabalala into eyayenza ukuthi ndimthande lo mdlali yile yokuba wafaka inqaku kwiFIFA World Cup yango-two thousand and ten, iWorld Cup ize apha eMzantsi Afrika.

NguKotatso Mojane kwaye into eyenza ukuba ndivakalelwe ukuba lo mdlali ngoyena obalaseleyo yilaa nto kuba uhleli nakwi-wheelchair ukhubazekile.

Abanintsi bafumana amathuba omsebenzi ngenxa yokuba kwakukhona abantu abaqoqosha ibala eli kuzodlalelwa kulo. Kukhona oonogada, kukhona nabathengisi. Ngaloo ndlela abantu abanintsi baxhamla kuloo nto ukuba i-soccer Corld Cup ize eSouth eMzantsi Afrika ngo-two thousand and ten.

Ingaba nguPercy Tau ngoba uphinde abe nalo nolwazi lwalaa bhola yaphesheya kakhulu.

Ndingaziwa ngabantu abanintsi kuye ndikwazi nokuveza italente le endinayo yokuba ndibe yintatheli ndiphaphashe sendigqibe sendiphapashela iinkampani eziphezulu.

Ndithanda ukufunda ixesha elinintsi, ukufunda amabali. Ngeveki ndiyacinga ndifunda kathathu incwadi nganye.

Eyona mini endikhumbula zasiyodlala kwesinye isikolo. Eyi zawuzo xa singaphumelela laa mdlalo kwakuzawuyiwa kwi-provincials tournament. Omnye owayengumngani wam kwaye zandifunda naye kwiklasi enye wageyija inqaku ekwakufaneka liye kusiwinisa igeyimu.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu ngoba ke ngoku ndizawube ndimoshe imali yam ndibe ndifundisa umntu ozothi xa ke egqibile ibanga le-twelve afunukuba ngumphembeli kumajelo onxibelelwano. Ndingaphatheka kakubi kakhulu kwaye ndingamcebisa ukuthi angayenza loo nto kodwa aqhubeke aye esikolweni.

Ndithanda ibhola ngoba siyakwazi ukuyidlala sibanintsi, ayikhethi nani lokuthi nibangaphi.

Ndingaqala ngokuthi ndibe neenkcukacha zonke kwaye xa sendinokuqala ndazi ndidibane noyena ophezulu umphembeleli womjanjalo kumanxibelelwano. Kwaye azondipha iinkcukacha ezinintsi kuyona le nto endifuna ukuyiqala.

Into endithanda ukuyenza ixesha elide kukubaleka ukujoga ngoba ndithi xa ndiyakwazi nokuphumza ingqondo ndike ndicinge kakuhle kungekho mntu ondiphazamisayo kwiingcinga zam.

Ezi nkqubo zibalulekile kakhulu ngokuba zisusa ulutsha esitratweni nakhona ziba phephisa eentweni ezinintsi, entweni ezinje ngezidakamizwa nokumosha.

Kungamnceda ngoba uzawukubona ukubaluleka kwentsebenziswano phakathi kwabantu, kwaye ezemidlalo ezininzi zifuna nivane nonke kuloo nto niyidlalayo. Kunjalo nasemsebenzini awunokwazi ukusebenza nomntu ongavani naye kakuhle.